Iyho! Hayi ke ngoku ibuhlungu le. Hayi, le ibuhlungu ngoba ndizoyisebenzisa enini u-four gig wonke xa xa ndohluleke kusebenzisa kumsebenzisa inyanga yonke? Kutsho ukuthi ndisebenzise u-one gig mos inyanga le yonke, ngoku yho, hayi ndingakhathazeka. Oh hayi, ndingakhathazeka kakhulu futhi.

Mna ngokunokwam andizange ndaxhatshazwa kumaqonga ezonxibelelwano kodwa ndiva kabuhlungu xa abanye abantu bexhatshazwa futhi nje bebaninzi abantu abangenelela kwelo xhatshazo lweqonga lezonxibelelwano. Ngoba abantwana abanintsi okanye abantu abasebatsha abaninzi akululanga ukumelana nazo, nalo olu xhatshazo abanye baphela bezibulala, ngoko ke ayindenzi ndizive kamandi loo nto leyo. Ingase wonke umntu abe nobubele maan kumaqonga ezonxibelelwano ngoba abanye abantu bayangena kumaqonga ezonxibelelwano okubalekela izimo zasempilweni ngamanyani okanye ukuyochaza okanye ukuyobhidisa nje ingqondo.

Ndingamcebisa ukuba makahlale okanye makahlalele kufitshane neli gumbi linoqhagamshelwano olungcono kunezinye kunamanye amagumbi apha endlini ukuze enze izinto zakhe ekunyanzelekile ukuba makazenze. Kodwa uba yinto engabalulekanga le afuna uyenza, hayi usengahamba ke ayohlala kwigumbi lakhe. Futhi nje elona cebo ndinalo kukuba xa kunyanzelekile makahlalele kufitshane neli gumbi elisebenza ngokugqibeleleyo.

Mna ndingumntu othanda uzimamelela umaskandi kunye ne-afro soul. Kulula ke ukuwufumana apha ezifowunini kumacandelo afana nooApple Music ooSpotify kwakunye nooYouTube. Ndiye ke mna ndiwumamele kuApple Music nakuYouTube ezingekhoyo kuApple Music.

Yho, hayi zange yandehlela le! Ayizange yandehlela kodwa ndicinga uba mhla inondehlela ndinganayo indawo enokuba enokudana xa ndinothi ndiyibona nantsi iWi-Fi futhi nje kungalula ukukhonektha kuyo kodwa bale ngephasiwedi yabo. Hayi, ndingakhathazeka uba kuba akubalulekanga kangako okuthi ndihlale nditye khona, hayi ndingathatha ukutya kwam njenge-takeaway ndihambe ngoba hayibo why uzondivimba. Kutheni uzondivimba iWi-Fi kodwa ndiyathenga apha?

Eyi, ziingxaki ziingxaki ziingxaki ngoba abaqhubi beemoto uthi umgaqo wendlela musa ukucofa unomyayi endleleni uqhuba. Ngoku bona umntu vele afune ungena kuFacebook okanye kuWhatsApp ngexesha esendleleni okanye eqhuba futhi ke ngoku angathi gqi phaya nento eza kumothusa. Ekumothuseni kwakhe ubhuda okanye uphulukana neendlela zokubamba imoto aphethe esenza iingozi ke ngoku, ibe yingxaki.

Umakazi ndingamcebisa ukuba azame ukuthenga okanye akhangele, ewe, ukuthenga iWi-Fi ezawufakwa apha endlini khona ukuze kube lula ukuba anxibelelane nomsebenzi wakhe. Okanye athenge idatha esebenzisa inethiwekhi ekhawulezayo kakhulu kule area okanye kule ndawo ahlala kuyo khona ukuze akwazi unxibelelana nomsebenzi. So ndingamcebisa uba makakhangele makafumane iWi-Fi futhi nje afumane nendlela ifowuni esebenza ngokukhawuleza.